Ndzi nga vutisa swa ku xo sungula i yini i overdraft nakona yi tirhisa ku yini ndzi nga tlhela ndzi la ku tiva swa ku mahakelelo ya kona ya fambisa ku yini mahakelelo lawa ku nga mahakelo ya tinyangha mahakelo ya mahakelo ya malembe malembe na koho malembe ya ntlhanu malembe ya khume swi fikisa ku yini ku yini kahle kahle ni tlhela ndzi lava ku tiva ntsena ntsengo wa tiphesente ku ri i ntsengo wa ku fikela kwini lowu ni faneke ni wu hakela eku heteleleni ka xikweleti xo lexi.

Hi khipha mali yo pfula khadi leswaku bangi yi kota ku ya mahlweni yi kota ku endla kumbe yi kota ku endla makhadi tanihi leri u ri kumaka sweswi seke swo boha loko hi ri lava kumbe loko hi pfula hi khipha mali swa ku veni banga a yi koti ku ye mahlweni yi endla makhadi man'wanyana xa vumbirhi i ku va a yi nge koti ku yi khipa hinkwayo mali ya hina hikuva bangi yi faneke ku ma ntsengo wa yona ya ku hlayisa mali ya wena se ke loko mali yi nghenile hinkwayo bangi yi teka ntsengo wa yoho hala yi ta kota ku ve ni yi ku hlayisela mali ya wehe na yo yi kota ku ve ni hi hakela vatirhi va yoho ni ku veka yi ye mahlweni.